Ngingacala ngimkhuthaze ukuba aye esibhedlela ayohlolwa kucala. Uma wukuthi ayikho inkinga nomuthi lo onikezwe khona esibhedlela awumsebenzeli. Yilapho-ke engingamtshela khona ukuthi akalandele lokhu okushiwo isangoma.

Lwami, kungoba bathi umuntu uba nethunzi elimnyama, kumele ayogezwa ukuze akhishwe isithunzi salowo muntu lo oshonile ebezwana naye ngoba kungadala ukuba kumvalele angakhoni ukuthola omunye umuntu futhi abe namashwa uma angagezwanga.

Kwezinye izindawo iyakhona ukuba umuthi usisize, kodwa ezinye izindawo umuthi lo owesayensi awusebenzi, bazokutshela ukuthi uyageza, ugeza umzimba okungephakathi kodwa awusebenzi ukukhipha amashwa. Usebenza into esemzimbeni, le ongayibamba ngenyama, hhayi le eyomoya.

Impilo yami ingathikamela ngokuthi into engingayijwayele engayazi futhi. Ukuphuza iphilisi ngesikhathi, nokudla, ukubheka ukudla engikudlayo, lokho into engingayijwayelanga, lokho kungangithikameza kakhulu ngoba sekufuna ngintshintshe, ngishintshe indlela engiphila ngayo futhi ngamukele ukuba sekudinga ngithathe lawo maphilisi lawo ukuze ngizolapheka.

Ukuthola, ukuthola umuntu osendaweni, mhlampe onayo imoto ongasisiza ukuba simuthathe simuyise esibhedlela. Ngoba angiyena odokotela, angeke ngimunike umuthi, angazi nokuthi uzoba aphethwe yini. Manje uma kukhona umuntu endaweni maduze nje onemoto, siyakhona ukuyocela simphelezele. Noma uma kunemuntu engimaziyo osebenza emtholampilo umhlengikazi ngingamzama ukumthola asisize.

Khona engimaziyo. Inkinga abhekana nazo ngenxa ngalesifo, akasamtholi umuntu oqondile angazwana naye, azophilisana naye, ngoba uma abatshela ngalesimo akuso akekho ofuna ukuchubeka aphilisane naye, nabangani sebembalekele, kanti futhi namaphilisi afuna ahlale ahambe aye emtholampilo. Lokho impilo ongayijwayelanga ekumele ezijwayeze manje.

Onompilo abafikayo bazohlola iziguli ezikhulile. Izinto abafike bazenza uma bezohlola iziguli ekhaya, babheka indawo ukuba lapho kuhlala khona umuntu omdala ihlanzekile na? Uma ingekho ingahlanzekanga, bafike bakline kuleyo ndawo bese bagezisa umuntu omdala, bamuphe amaphilisi, bamuphekele futhi.

Izilaphi zendabuko ziyasiza kakhulu, okhokho bethu bebaphila ngazo lezo y'hlahla lezo nalabelaphi abendabuko. Into abangasebenzisana nabo nalaba abesayensi, ukuba uma behluleka laba besayensi ukuthi imithi yabo ingasebenzi . Kufuna bakwenze njani? Bakuthumelele kulaba abodokotela bendabuko, mhlawumpe leyo ndaba leyo ibhekane nesimo sabaphansi.

Kungangenza izizwe kabuhlungu kungoba amaphilisi lawa emshangulela akumelanga akuphelele funa uphuze angawayeki. Uma uthola ukuthi aphelile kwenxa yesitoko, lokho kungenza umuntu acale phansi agule, phecelezi a-default-e, angafa nokufa. Lokho inkinga nje enkulu.

Kucelwe emtholampilo ukuthi kube khona i-mobile clinic ezobe ivakashela lapho ey'ndaweni ezikude nomtholampilo. Lapho ngeviki evikini kwempelasonto kubekhona isuku elilodwa lapho izovakashela khona, izalukazi zikhone ukuthola imithi yazo zingahambanga ibanga elide futhi zingajampi amalanga ngenxa yokuba azikho iy'gitshelwa.

Ziphathwa ngendlela kwangathi iziboshwa ngoba ezinye ziyavalelwa, ezinye ziyafaselwa, bazivalela kwangathi iziboshwa kanti bekudinga babe-around, baphume nabo bashayelwe umoya. Kodwa kwezinye, kwezinye ezemtholampilo bavalelwa emawadini bangakhoni ukuphuma.

Ngake ngayiphuza, ngangiphethwe yisinye sibuhlungu ngephakathi. Ngaphuza leyo mbiza, yakhona ukungihlanza ngephakathi, yakhipha konke ukungcola obukhona, ngaba umuntu ophilayo.

Ukukhipha abahlengikazi noma ukuqasha abahlengikazi abancane ukuze bahambe bayolekelela imindeni yeziguli ezikhulile emakhaya. Noma kungathathwa labo abakhulile, lezozigulane ezikhulile zibe nendawo okubizwa i-old age home, lapho zizohlala khona kube khona abahlengikazi, zigadwe zinakwe khona.

Kudinga, kudingeka aye ekhemisi. Noma manje kunamaselula, ungahamba uyobheka khona ku-Google ukuba, lo muthi ungabe uphephile noma cha.

Ngingamchazela ukuba wenzela impilo yakhe kanye nenjabulo yakhe. Futhi angeke kube umuntu omehlulekayo, ngizomgcugcuzela ukuba akaphuze ukuze azobuyela lapho empilweni yakhe yakudala khona awumuntu ohlezi ajabuleli.

Ngingaba umuntu omsizayo futhi omncinisekayo ukuthi kuzolunga uzophepha. Kodwa kungaba yinto enzima kakhulu, kodwa ukuciniseka ukuthi umfundzi uyathola usizo aludingayo.

abantu kokuba bathathe imigomo yabo noma bathi kuthathwa ngokuphinda phinda, kodwa uhulumeni angabaqiniseka ukuba ukuze bahlala baphephile, futhi nokusindisa omunye, ukuba bathathe lawo ma-booster futhi bagome.

lokho ukuba uye emtholampilo, uyothola iqiniso kubahlengikazi. Futhi lento bathathe egazini, bahlole ukuba yinto vele engabe iyiciniso na?

Umlilo uma uma ngabe ubanjwe imijondolo, imijondolo iyasha eminingi futhi kudlulele komunye, kudlulele komunye. Lapho kubanga ukuthi kube khona isiphithiphithi, futhi kube, akubi naso isikhala sokuthi kusebenzeke kahle kungagcizelela abantu abaningi. Kanti kwendlu yesidabuko yezimanjemanje, leyo uma ibambe umlilo, kusha yona yodwa akwenzeki ukuba ihambe iye kamakhelwane.